Go diriwa dikgomo fela mo puisanong tsa magadi gonne kgomo e tona, kgomo e ntsi, kgomo e bonagala jaaka motho a le maitseo, a bontsha maitseo.

Ke difešene tse dintsi tsa bana mo Aforika Borwa. Ditlhopha tsa diaparo tse di ratiwang ke bo di-rough dance-e, bo di-skirt-e, mesese, marukgu e me kima, di-shorts-e tse di-over-sized. Mebala e e tlwaelegileng ke bo-white, jalo le jalo. mmala e metala mme ditlhopha tsa setso le tsone di tla di tsentswe mo fešeneng ya dinako tsa rona bo baneng.

Seabe kampo mekgwa ya setso e na leng one mo tshegetsong ya bomme ke gore ba dule dikgwedi di le tharo gore ba kgone go fola, ba kgone go ipaakanya, ba kgone go godisa bana sentle, ba kgone gore ka nako eo ba rutiwe gore ngwana o anyisiwa jang, ngwana o tlhapisiwa jang, jalo le jalo.

Nna ka fa gae ga nke go dira ditirelo tse di kgethegileng tsa go tlotla mme yo o sa tswang go tshola, mme go bontsha fela gore o tlotlegile ka go mo thusa fela ka go mo rekela dilo tse a di tlhokang jaaka bo diaparo, jaaka bo diaparo, bo ditlhako tse dišwa, jalo le jalo.

Ke nagana gore fa le dutse dingwaga le lesome ke sebaka. Go tshwanetse gore re le tseye jaaka monna le mosadi ba ba nyalaneng gonne le ntse le dula lotlhe, ntse le dira dilo lotlhe mo botshelong, ntse le reka dilo lo lotlhe, ntse le le tshwaragane tse le kopanetse sengwe le sengwe jaaka batho ba e leng gore ba nyetswe ko Hone Affairs. So, ke nagana gore e tshwanetse e tseiwe fela jaaka lenyalo

Dikgobe ke dijo tse di jewang mo Aforika Borwa, ko Botswana le ko bo Lesotho di a jewa. Ke dijo tse re di bitsang setampa le dinawa, ke dijo tse dingwe tse di monate tota.

Nna ga ke bone phoso gore magadi a ka romela ka banka mo nakong tsa nogana tsa sejwale-jwale. E tlabe e se phoso, e tlabe go dirilwe setso sentle fela gonne bomalome tlabe ba kopane, tla be ba buile, tla ba beile tlhwatlhwa ya magadi ao gore ke bokae mme fela go gore a romelwa ka banka.

Mo moaparong wa setso, se se bonagalang se le botlhokwa moaparo wa setso ke nagana gore ke mesese le dikete le dituku. Ke dituku like tsa bo seshweshwe sa bo maNdebele go ya ka gore o wela kae. Go botlhokwa gore o apare ka gore o wela ko setsong se feng gore o kgone gore o ikgantshe, o bonagale wena o moTswana, o moSotho, or-e o leNdebele o tlhaga ko kae, jalo le jalo, o ipele ka setso sa ko geno ka bo makgabe, ka bo tshega, jalo le jalo.

Gantsi basadi ga ba tshwanela go ja dijo tse di rileng go ya ka nna ke gore ga di a siamela mmele wa bone, nako nngwe o di ba tlhagisa ka bonako mo dilong tsa marato jalo le jalo. Nako e nngwe ga di a siamela mmele wa bone, ga di a siamela go ya matsatsing a bone, jalo le jalo.